Badlala indama enkulu kakhulu ngokuthi babagcine bexakekile, ngokusungula amaqela athile emidlalo ukwenza bohlukane nesitrato. Kaye bekwafundiswa ukubalukela kwentlonipho abathi abanothi babe nayo ekuhlaleni.

Idlale igalelo elikhulu kakhulu. Sikuxabisile kakhulu ngoku ukufaka izinongo ekutyeni kwethu. Ukutya futhi ke sixabise kakhulu ukuba kube yimibalabala, yaye siyayihomba indlela esiphaka ngayo ezityeni zethu. Ukutya umntu uthi ekujongile nje, kube kusithi kuye nditye.

Silungisa umngqusho ne-rice emngcwabemi, imifuno kwakunye nemnyama. Ingaba yeyegusha okanye inkomo okanye inkukhu. Sithi ke sifake iziqhamo neziselo, kunye namaqebengwane. Into ke inexesha layo enikezwa ngalo ukusukela ekuseni kude kuyophuma umngcwabo.

Izibazana lilungisa imali eya kuthi ibhatale ingcibi leyo izokwelusa unyana walo. Uye ke athenge ingubo eyobukhwetha kwakunye neyobukrwala. Ubuye alungise ukutya nezinto ezizoxhelwa ngaloo mini inkulu yonyana wakhe, aqinisekise impumelelo yemini yomntwana wakhe kungabikho mntu unesikhalazo. Ndithetha ke ngezibazana ke elingumama, elingutata kunyana walo, elingenamyeni.

Le ngxaki ingathi isonjululwe ngokuthi kuhlolwe abakhwetha ukuba bakulungele na uyohlala entabeni elaa xesha balibekelweyo. Kwaye abantu abagada abakhwetha mababe sezingqondweni lonke ixesha, mabame ngosela utywala. Indlela umkhwetha ayiyo mayixelwe mihla le kubantu abadala okanye kubantu abajongene nempilo yabo. Axelwe ukuba usakulungele na ukuqhuba nohambo lwakhe okanye hayi kufanele abuyele ekhaya.

Ndiye ndithathe inxaxheba ngokuthi ndicoce umzi wasekhaya ngaphandle nangaphakathi, ndiwuvete ube njeya, singahlazeki ebukhweni. Ndiqinisekise uba wonke ubani othe wazokuzimasa umtshato lowo uza kuhoyeka, amke engawuvali umlomo. Yaye ke, ndamkele nosisi lowo wethu umtsha simphathelwe ngumninawa.

Kaloku intombi yomXhosa xana ithe yatshata nomfana lowo ungumlungu, andiqondi ukuba kunenxalabo okanye kunezinto ekufanele ukuthi sicinge ukuthi uzawubandakanyeka kanjani kuzo. Angabakhona nje ngokuzimasa kodwa ke kuku loo ntombi pha, akukho kokwabo. Ngokunjalo ke, andiqondi ukuba uyadingeka ukuba azibandakanye okwenzeni okuthile ekwenzeni okuthile ukulandela amasiko lawo. Okokwakhe nje kukuthi abe khona azokuzimasa kwaye ancedise umfazi wakhe.

Umntu otshatileyo emngcwabeni kubalulekile ukuba athwale entloko kwaye ke kufuneka exakathile. Athathe ixakatho okanye iqhiya ethile ayibeke, ayithi wambu, apha emagxeni akhe. Kanti ke ongatshatanga anganxiba nakanjani na, kodwa ke indlela leyo anxibe ngayo kufuneka ihlonipheke, indiliseke, ibonise ukuba noko usemngcwabeni.

Mna xa kuthethwa ngomXhosa ndiye ndicinge ngembhola, ndiye ndicinge ngombhaco, ndiye ndicinge ngomqombothi, ndiye ndicinge ngomgubho, ndiye ndicinge ngomgidi, ndiye ndicinge ngosiko lolwaluko abaziqenya ngalo.

Ubeka amanzi abile. Akubila, uthathe imbiza yakho ugalele ityuwa, ugalele umgubo, uvale. Uphinde ulinde kubile kancinci. Wakwandula, uzamise, ubonde umphokoqo wakho. Wakuwubonda, uyasithothisa usehlise isitovu sakho. Ukuba ubasa phandle ngeenkuni, uyaziphungula iinkuni zakho. Emveni koko, uwuvale. Uyawufuthisa, wandule ukuwuva ukuba ubhadlile, utsho uwophule.